Ubaba uZuma oneminyaka engamashumi ayisikhombisa nambili ubudala onesifo sikashukela, unezinye izindlela eziningi zokuthola imithi yakhe emtholampilo. Lezi zikhetho zihlanganisa ukusebenzisa izikhungo ezihlinzeka ngemithi yezifo ezingalapheki, izisebenzi zezempilo zomphakathi ukuze zimulethele yona ekhaya. Ukugunyaza amalunga omndeni wakhe noma abanakekeli bakhe ukuba bamulandele yona emtholampilo. Izinsiza zokuletha ekhaya, amakilabhu emithi, kanye nohlelo lokukhishwa kwemithi yezinyanga eziningi okumvumela ukuba athole imithi ethe xaxa ngesikhathi esisodwa.

Ukwenza izinsiza zezempilo zifinyelele kalula kubantu asebekhulile abahlala ezindaweni ezikude, imitholampilo engomahamba nendlwane, abasebenzi bezempilo, kanye nezinsizakalo zise-telemedicine, zingasetshenziswa. Izikhungo zezempilo zasemadolobheni kanye nezinsiza zokuhamba nazo zingasungulwa, ukuze zinikeze ukunakekelwa kwezempilo okuyisisekelo, futhi kube lula ukuya ezikhungweni zezempilo. Ukwengeza ukunakekelwa kwasekhaya kanye nokubambisana nezinhlangano zendawo kungasiza ukuhlanganisa izinsiza nokwesekwa kweziguli esezikhulile, ekugcineni kuthuthukise ukufinyelela kwazo ekunakekelweni kwezempilo kanye nempilo enhle iyonke.

Ukubambezeleka kwama-ambulensi kudalwa ukungasabalalisi nokwabiwa kwezimoto ezithuthayo, uhlelo olunezigaba ezimbili, kanye nezinsiza kusebenza ezingalingene. Ezinye izinto ezinomthelela, isidingo esikhulu, isiminyaminya sezimoto emgaqeni, kanye nesinqalasizinda somgwaqo esingesihle.

Ukwesekwa ngokomqondo nangoko zwelo, kubalulekile kubantu abakhubazekile njengoba kuthuthukisa inhlalakahle yabo yengqondo, ukuqina kanye nezinga lempilo lilonke. Amasu nokungenelela okungasetshenziswa kubandakanya ukwelulekwa, amaqembu okusekela ontanga nokwelashwa komndeni. Imisebenzi yokuzijabulisa efinyelelekayo, ukwelapha okusizwa yizilwane, nokungenelela okusekelwe ekucabangeni, kunganikeza nangokusekwa ngokomzwelo, futhi kuthuthukiswe ukulawulwa kwezomzwelo, ukuzethemba nokuxhumana nabantu.

Izinhlelo zezempilo zikahulumeni zisiza iziguli ezihola kancane ukuba zithole imithi exhasiwe, umshwalense wezempilo wamahhala noma obiza kancane, izinhlelo zokusiza ngemithi eyehlisiwe yezinhlelo zokusiza iziguli kanye nemitholampilo yomphakathi.

Ukwelapha kwendabuko kanye nemithi kunezinzuzo eziningi ezibala ukugcina ukubaluleka kwamasiko, ukufinyeleleka kalula namakhambi aqhubekayo emvelo. Kunikeza abantu ngabanye, nomphakathi amandla wokuthi balawule izimpilo zabo, balekelele nemithi evamile yasentshonalanga futhi balondoloze ulwazi lwendabuko kanye namagugu amasiko.

Abasebenzi bezempilo nomphakathi, babamba iqhaza elibalulekile ekuqinisekiseni ukuthi izakhamuzi zasemakhaya zithola imithi eziyidingayo ngokuhlinzeka ngemfundo, ngokuvimbela nokuphathwa kwezifo, ngokukhipha imithi kanye nokuqapha ukulandelwa kokulashwa, ukuvakashela emakhaya. Kukwenza kube lula ukudluliselwa ekunakekelweni okusezingeni eliphezulu, kanye nokumela izidingo nezinsiza zezempilo zasemakhaya. Bafana namabhuloho phakathi kwemiphakathi yasemaphandleni nezinhlelo zokunakekelwa zezempilo.

Abelaphi bendabuko kanye nabasebenzi bezokwelapha bangasebenzisana ukuthuthukisa izinsiza zokuhlela umndeni ngokwenza lokhu okulandelayo. Ukwakha ubambiswano nokuthembana ngokuqeqeshwa nokubambisana, ukuhlanganisa izindlela zokwelapha zendabuko nezindlela zesimanje zokuhlela umndeni. Ukuhlinzeka ngemfundo nezinsiza mayelana nezinketho zokuhlela umndeni. Ukudlulisela amaklayenti komunye, ukuze athole ukunakekelwa okuphelele, ukuthuthukisa izinsiza zokuhlela umndeni ezizwelayo kwezomsiko kanye nezenkonzo. Ngokusebenzisana, bangakhuphula ukufinyelela ezinsizeni zokuhlela umndeni, bathuthukise imiphumela yezempilo, futhi baqinise ukwethemba komphakathi kubahlinzeki bezempilo.

Izisulu zodlame olusekelwe kubulili, ngokuvamile azikutholi ukwesekwa okwanele emitholampilo ngenxa yokuntuleka kwabasebenzi abaqeqeshiwe, izinsiza kusebenza ezinganele, ukucwaswa, ukugcinwa kwemfihlo okulinganiselwe, amagebe okudluliselwa kanye nezithiyo zamasiko noma ulimi. Ukuze kuthuthukiswe ukwesekwa, imitholampilo idinga ukuqeqeshwa okuphelele, izinsiza ezanele, indawo esekelayo, ubumfihlo, izindlela zokudluliselwa nokunakekelwa okubucayi ngokwesiko.

Intengo ephezulu yemithi emakhemisi aseNingizimu Afrika iyinkinga enkulu ekhawulela ukufinyelela ekulashweni okudingekayo kwabaningi. Izinto ezifana nokuvikelwa kwelungelo lobunikazi, izindleko eziphezulu zokusabalalisa kanye nokulawulwa kwentengo okulinganiselwe, kunomthelela odabeni. Ukuze kubhekanwe nale nkinga, uhulumeni usebenzise izinqubomgomo nezinhlelo, kodwa kusekuningi okudingeka kwenziwe ukuze imithi ifinyeleleke futhi ifinyeleleke kuwo wonke umuntu.

Ukushoda kwabasebenzi bezempilo kuba nomthelela omkhulu ekufinyeleleni ezinsizeni zokuhlela umndeni, okuholela kulokhu. Izikhathi ezinde zokulinda, ukuncipha kokutholakala kwezinsizakalo, ukwelulekwa okulinganiselwe kanye nemfundo, ukwanda kwezingozi zokuphela kwesitoko kanye nokushoda kwezindlela zokuvimbela inzalo, ukwehla kwezinga lokunakekelwa. Lokhu kungaholela kokuthi izidingo zokuhlela umndeni ezingakafinyeleli, ukwanda kokukhulelwa okungahlosiwe, imiphumela engemihle yempilo yokuzala. Ukubhekana nokushoda kwabasebenzi bezempilo, kubalulekile ekuqinisekiseni izinsiza zokuhlela umndeni ezifika ngesikhathi nasezingeni eliphezulu.